Ke akanya gore lebaka la gore ditirelo di tseye lebaka go fitlha lebaka ke gore mola o be o le mo leele mme babereki ba be ba sa lekana, ke ka mokgwa o di tsayang lobaka. Ka dinako tse dingwe fa go le, di diragala ka bonako ke ka letsatsi le e leng gore di tshoganyetso ga di dintsi go le go kalo mme ba ba kgona gore ditiragalo ba di dire ka bonako bo bo kgonagalang.

Ditumelo tsa setso di na le seabe mo go atlegang ga yone mo ditšhabeng tse di dumelang mo ditirelong tsa setso mme ditšhaba tse di sa dumelaneng mo ditirisong tsa setso, mme ditlhare tsa bone ga di thuse ka malwetse a mmele le ka ditlhabi, ka moo ditšhaba tse di dumelang mo ditirisong tsa setso ke tsone tse di thusegang ga ba dirisa melemo ya setso.

Ke setlhare sa lekgala. Ke ne ke tshwerwe ke bolwetse ba high blood mme lekgala le ile la fokotsa bogale jwa one ao baya mo maemong mme fela ne ke sa dirise lekgala fela ne ke dirisa ditlhare tse ke di filweng ke dingaka tsa sekgowa mme lekgala lone le lone le a thusa.

Tiragalo eo e dira gore ke kwate e be ke befelwe ke pelo mme ke ile ka nna le kutlwisiso ka gonne go ne go na le kotsi. Mme go fiwa balwetse ba ba lemetseng go feta selekano thuso pele go thusiwa ba ntse ba le mo mmeleng. Ka mokgwa oo ke ile ka tlhaloganya mme ka utlwisisa.

Ga ne ke le modiri wa lefapha la tshoganyetso la puso se neng ke tla se dira botoka, ke ne ke tla tsaya di-file tsa balwetse ke di ise kwa tleliniking tse ba yang mo go lone ka letsatsi leo la appointment. Mme balwetse ba fetele kwa ditleliniking tse di farologaneng, ka mo difaeleng go ntle fela balwetse ba emergency mme ba ba setse ba nang le di-appointment ko di-doctor ba fetele ko di-doctor-eng, lenaneo le tla tsamaya ka pele, le tla tsamaya ka manontlhotlho.

Ke bolwetse ba sukiri gore batho ba borre ga ba tshwerwe ke bolwetse jwa sukiri borwe ba bone ba borre ga bo sa dira mme ga se boammaaruri, ke fela ditaba tse di tletseng ka Aforika Borwa tse e seng boammaaruri. Ka go nwa ditlhare ka molao borwe ba borre bo bereka sentle.

Maitemogelo a ka ka ditirelo tsa tlhaloganyo ke a go kopana le mmuisi kapa psychologist morago ga gore ke latlhegelwe ke bana ke imile. Tleliniki e ile ya kopanya le psychologist gore ke kgone go bua ka tiragalo e mme ke sa feleletsa ke na le kgatelelo ya maikutlo.

Melemo kapa ditlhare tse dingwe tse di ka nnang teng go fodisa ka tsela ya setso ke di ARV. Ka tsela eo, dingaka tsa setso di ka dirisana le dingaka tsa ditleliniki. Ntlha ya gore ke nagane yalo, batho ba ba ngata ba ba nang le malwetse a, ba tshepa dingaka tsa setso go na le go tshepa ba tleliniki ka mantswe a mangwe ba tshaba gore go na le stigma go raya gore ko tleliniking go stigmatized. Ga ba ya ko ditleliniking kgotsa ko di-hospital ba tshaba gore ba tla bonwa ke batho ba ba ba itseng.

Bolwetse ba sukiri bo ka lemogiwa ka go ya ko ngakeng ya Sekgowa mme e fitlhe e go tlhatlhobe sukiri mo mading. Ka pono ya ka, bo ka alafiwa ka go ja dijo tse di siameng e bong merogo le maungo a a siameng, le go ja dijo tse di apeilweng ka mokgwa o o siameng.

Fa ditleliniki di le kgakala, baagi ba a amega ka lebaka la gore ga ba kgone go tsamaya lobaka lo lo leele go fitlhelela dithuso tsa tleliniki. Mme ba felelwa pelo ba be ba feta ke dipilisi kampo ditlhare tse ba tshwanetseng ba di tseye for malwetsi a a ba tshwereng. Ka mokgwa o go ka nna botoka ditleliniki tsa kwa magaeng ba ba tlisetsa tse di gaufi di-mobile clinic tse di ka dirang gore ba kgone go nna gaufi le ditirelo tsa tleliniki.

Se ke tshwanetseng go se dira ga ke tlhagelwa ke kotsi mo tseleng ke go nna fo lefelong la kotsi mme ke kope thuso mo ba feting ka tsela gore ba founele ambulance. Mosola wa ambulance ke gore ba tle go tlhatlhoba gore kotsi e re kry-ileng e bokgagala bo bo kae le gore e re ise ko bookelong bo bo gaufi bo gore di dingaka di kgone go re thusa.

Mo leroborobo la COVID-19 re amegile thata ka maikutlo le rre ko ntlong o ile a latlhegelwa ke mmereko, mme letseno la nna le le esi fela. Ka mokgwa oo, le fa ntse re le fa ntse re batlana le mmereko. Mme go bokete nyana ntse re phela ka madi a letseno la di three seventy la government.

Bolwetse jwa TB bo tlholwa ke lerole mo mafatlheng ha le pakile mme go nna le botlhoko mo mafatlheng ga o gotlhola. Ha bolwetse ba TB bo go tshwere, ko tleliniking kampo ko bookelong ba tla go tlhola di gotlhole mme di isiwe ko lab go ya go tlhola gore a mme ke bone bolwetse ba TB. Go na le dipilisi tsa TB tse o tshwanetseng wa di nwa go fitlhelela o fola, di beetswe nako ya gona ya go fola.